Abanye abantu abakaze batshelwe ngokusobala ukuthi yimiphi imiphumela engemihle engase ivele. Lokho kudala ukungabaza nokwesaba. Kumele kube nokwazisa okucacile ukuthi imiphumela emibi evamile futhi ivamise ukubamncane kunobungozi nokugula kakhulu. Ukuqwashisa okweneziwe kuyadingeka, ikakhulukazi olukhuluma ngesiZulu nezilimi zomdabu. Ukuze bonke abantu baqonde kahle ukuthi amabhusta awasizi nje kuphela ekugcineni impilo kodwa ayindlela ebalulekile yokuvikela umphakathi wonke.

Izinkolo nezinkokhelo zesiko zibeka inhlonipho, ubuntu, nobumbano njengamatshe ayigugu ekunakekelweni kwabantu abadala. Zigqugquzela ukuthi isikhathi sokugcina empilweni sibekwe ngothando, ngenhlonipho, nangomusa.

Yebo, uMbali kufanele ahlale ekhaya ngoba i-COVID-19 isabalala ngisho noma umuntu engenazo izimpawu. Indlela futhi azovikela ngayo umndeni nabangani. Indlela azihlonipha ngayo imithetho yezempilo. Umcimbi ungaphinde wenzeke futhi emva kwesikhathi. Ukuhlala kwaMbali ekhaya kuzosiza ukuthi agcine abathandekayo bephephile.

Ama-agency ahlukene kwezinsizakalo zokwelapha eziphuthumayo. Ama-ambulensi kahulumeni, ama-ambulensi azimele, amasosha noma amabutho, ama-volunteers, EMS. Njengoba wonke ama-agency ehloselwe ukusiza ukuphila kwabantu. Umehluko wenzeka ngesivinini, izinsiza, indlela yokukhokha kanye nokuhleleka kwesevisi. Kodwa konke kubalulekile ekusindiseni izimpilo emigaqweni emikhulu nasezindaweni zokuphila.

Ukugquma kungathambisa izimpawu kuphela, hhayi, ukwelapha isifo uqobo. Izifo ezimbi zidinga ukwelashwa okuqondile kwezokwelapha. Kungabambezela usizo oluphuthumayo. Ukuhlanganisa kwamasiko nezokwelapha kungenza umehluko. Ukugquma kuyalapha okwesikhashana, kodwa akukwazi ukulwa nezifo ezinzima ngendlela eyenza umuthi weismanje. Umuntu unezimpawu ezinzima zokuphefumula, kufanele abone udokotela ngokushesha bese uma efuna esebenzisa izinkambi zesintu njengesenzo, hhayi esikhundleni.

Nazi izinto angazenza ubhuti, angayeka ukubhema ngokuphelele, ashintshe indlela yokudla, azivocavoce umzimba njalo, ahlole isisindo somzimba wakhe, ehlise ingcindezi yempilo, ahlole njalo umfutho wegazi, ushukela ne-cholesterol, aphinde futhi agweme utshwala ngokweqile. Loku kungamsiza, asindise impilo yakhe angazitholi esephathwa yisifo senhliziyo.

Izingadi zesikole zinikeza izingane ukuthela okuqondile kwezitshalo ezinomsoco njengemfino nezithelo. Izingane zifunda ukuthi ukudla okuhle kuvela kuphi nokubaluleka kokudla okuluhlaza. Izingane zikhuthazwa ukutshala nasemakhaya. Uma izingane zibambe iqhaza ekukhuliseni imfino ziba nokulangazela ukuyizama. Izingadi zesikolo zivame ukuba nomthelela kubazali nasemphakathini.

Njengochwepheshe wezokwelapha ophuthumayo kulesi sigameko, ngingaqala ngokubheka ukuphepha, ngibize usizo olwengeziwe uma kunesidingo, bese ngihlukanisa iziguli ukuze nginqume ukuthi ubani odinga ukunakekelwa kuqala. Iziguli ezilimale kakhulu zibekwa phambili ekunakekelweni.

Imithi yesintu igxile kakhulu ekuhlaziyeni okungokomoya, amakhambi emvelo kanye namasiko. Kuyilapho imithi yesimanje isebenzisa ukuxilongwa kwesayensi kanye nokwelashwa okususelwe ebufakazini. Indlela engcono kakhulu ingahluka kumuntu nomuntu, kuye ngezinkolelo zabo, isimo sabo, kanye nokuthi yini abazizwa bekhululekile ngayo. Kungakuhle ukuthi owesifazane axoxe ngezinketho zakhe zombili nochwepheshe bezempilo kanye nomndeni wakhe ukuze enze isinqumo esifanele yena.

Ngizoqala ngihlole umfundi ukuthi akalimalanga yini ngokomzimba, ngilalele loko umfundi akushoyo ngemizwa yakhe. Ngimqinisekise umfundi ukuthi lapha ngizomsiza nokuthi usesimeni esiphephile. Ngibuze ngaloko okwenzekile uma esefuna ukukhuluma. Ngimnikeze indawo ephephile lapho ezohlala khona aze abe ngcono. Ngingamushiyi yedwa, ngixhumane nabazali, noma nomnakekeli wakhe. Ngiphinde ngiqiniseke ukuthi ngilandela inqubomgomo yesikolo mayelana nokusingathwa okulimala kwabafundi kanye nezinkinga zempilo yengqondo.

Ngizoqinisekisa ukuthi yonke imishini kagesi isesimeni esihle futhi ayinawo amaphutha. Ngigcine izinto ezivuthayo kude nemithombo yomlilo. Nginikeze ukuqeqeshwa okufanele ngendlela yokucisha umlilo nokuphepha. Ngifake izicishamlilo ezanele futhi ngigcine zisesimeni esihle. Ngiqiniseke ukuthi kunezindlela ezicacile nezivulelekile zokuphuma uma kuba nomlilo.